Ga ke ise ke tle ke palame sefofane, mme ke tshepa for-e letsatsi la ntlha ke tlabe ke tshogile. Ga se tswa bo lefatsheng, se ya ko godimo, mme ke ka rata go ya motse kapa kapa Mauritius ka sone sefofane.

Nna nka rata go palama sa SA link-i, o palama class-e ya kgwebo business class-e kapa tlelase ya ntlha e e leng first class-e, kapa sa Emirates se se yang bo, se se welang ka fa tlase ga bo-Dubai, sa manobo-nobo.

Tsala, o tshwanetse a netefatse gore o na le passport-o e e mo molaong, a reke ticket-e, a lebelele gore ticket-e ya gagwe le sefofane sa gagwe se tsamaya nako mang. A fitlhe ko airport-o di ura di le pele ga sefofane gagwe se tsamaya, gore a tle a kgone go dira melawana ya pabalesego. Fa a fetsa, a dule. A ka nna ya re fa e le gore o batla sa go ja, a se reke antse a le ko airport-o, a dule a emele sefofane sa gagwe se bitswe. Mo ticket-eng go na le ko se kwetsweng teng nomoro ya sefofane, e kwetsweng teng. Fa e bitswa, a eme a ye ko goteng a ye teng, a kgone go palama sefofane, mme fela, le fa a fitlha ko Nigeria, a fologa a sale melawana morago. A 'ire melawana ya pabalesego a e fetse, e be nna gone a ka yang go ba tla sepalangwa a ya ko hotel-eng ya gagwe.

Mo nakong e, tirelo ya dibese e santse e emisetswe, mme pele e emisisiwa, yone e ne e re thusa ka gore ene e le tlhwatlhwa tlase, mme ene e fitlha ko borra dithekisi ba sa kgoneng go fitlha teng. Ene e tsamaya ka nako, ebile o fitlha ka nako. Mathata a yone a mantsi, ene e simolola, ene e le gore dibese di a nna makgasa. Di ne di kgona go ema fela mogare ga tsela, ya go sa itse gore go etsagalang, le gore motlamedi wa dibese o ne a sa bue le rona. Fa dibese di ne di sa kgone go tla, di ne di re tlogela re gaeletswe, jaaka re le bapalami ba dibese.

Ga ise ke kopane le mathata ape. Karata e e botlhale ke gore fela, nako e nngwe mafaratlhatlha go tlabe gote ga a wele, o bo o sa kgone go tlatsa ticket-e. Mara, ntle le seo, ga ise ke kopane le mathata ape mo go rekeng karata e e botlhale.

Ke go fitlha ka nako go netefatsa gore bese ya gagwe ga e na mathata, a tlhompa batho, ebile a na le tirisano mmogo le batho. A kgona go fa batho thuso ga ba e tlhoka, sekai fa motho a kopa thuso ka a sa itse lefelo le a yang ko go lone, mokgweetsi a kgona go mo thusa a mmolelela gore o ya kae. Bakgweetsi ba ba pelonomi, bakgweetsi ba ba kelotlhoko, ke tsone dilo tse di dirang gore motho e nne mokgweetsi o o siameng.

Batho ba ka tsena mo dikolotong fa ba sena tšhelete ya go palama ditekisi. Borra ditekisi ba simolola ba kgerisa batho fa batho ba kopa go palamisiwa ke batho ba bangwe ka dikoloi tsa poraefete. Setlamo sa dibese se ka itemogela tshenyegelo ya dithoto ka gore ba ka di fisa fa go nna le tiriso dikgoka. Bapalami ba gaelelwa, ba bangwe ba feleletsa ba tlhagelwa ke kotsi fa-fa ba kopa go palamisiwa.

Gore batho botlhe ba kgone go kry-iya dipalangwa ka nako, ba ba yang mebereko ba kgone go fitlha sentle ka nako go sena mathata ape. Go fokotsa go ema ka dinao mo beseng ke gore dibese di okediwe, ditlamo tsa dibese di oketse dibese fa ba bone gore bapalami ba le ba motsana oo kapa ba toropo eo, ba bantsi .

Bese ya ntlha ya kwa motseng o ke nnang kwa go one ke ya ura ya botlhano. Ke ne ka tshwanelwa ke go e tlogelela makuku, ke ye go e palama ka gonne ke ne ke na le tlhatlhobo ka ura ya borobedi kwa yunibesiting. Ke re, ke tshwanetse gore ke tsoge ka ura ya bone, ke ipaakanye, ke tsamaye, ke e emele.

Di nnile teng ngwaga o o fetileng ka Diphalane go fitlha gompieno. Di ne di a 'ira gore bapalami ba le bantsi ba iphitlhele ba gaeletswe mme ba batle tsela e nngwe ya dipalangwa, segolo-segolo jang bana ba sekolo. Ba ne ba iphitlhela e le gore jaanong go tshwanetswe go buiwe le borra ditekesi ba bone, gore ba ba isa jang sekolong, mme batswadi ba patele ditlhwatlhwa tsa teng, di kwa godimo di feleletsa di 'ira gore batsadi ba sa kgona go dira dilo tse dingwe, le badiri ba sa kgone go itirela dilo tse dingwe. Ka madi otlhe a felela mo dipalangweng.

Metse e mengwe ke e metona, mme jaanong fa bese e tsenelela mo ditseleng tsa yone, e feleletsa e sa fitlhelele bapalami ba bangwe. Jaanong, ka go tlhopha tsela e le nngwe e e leng mogare ga motse, e e kgonang go fitlhelela batho botlhe, ke sone se se leng botoka go na le gore bese e tsene e tsenelele mogare ga motse, batho ba bangwe e be ba gaelelwa.